Ewe, zikhona. Kwamanye amazwe bayazisebenzisa iiteksi futhisi ke akukho ziingxaki ezibehlelayo. Apha eMzantsi Afrika ingxaki oonoteksi basiphethe kakhulu, abafuni uva kwanto banobundlobongela. Kanti kwamanye amazwe abanazo zonke ezi zinto. Oonoteksi aboyiki apha eSouth Africa, aboyiki namapolisa. Ngoko ke kunganzima ukuzisa iinkonzo zakumanye amazwe apha eMzantsi Afrika koonoteksi.

Kum eyi, kukhona ixesha apho sasikhe saphuma nosapho lwam saze safumana ingozi. Ngendlela ekwakukubi ngayo akubi andiye ndibe rayithi ncam xa ndizophuma ndizohamba ndizohamba i-road trip ngoba kuvele kuthi qatha ezo nto ezo. Kunye neengozi esizibonayo kwii-social medias, ziye zenze uba umntu angafilishi eba useyifu ncam xa ehambayo ngoba awazi ukuba kungenzeka ntoni. Kungafika itrakhi okanye kungafika enye imoto initshayise na okanye imoto yenu ingawa. Nantso kum into eye ibe nengxaki nohambo lwendlela.

Eyi, lo mkhwa! Umnqanda umncame unoteksi kodwa abafuni nova ngoba imali, bafuna imali enintsi abo bayifumane. Akusekho nto umntu ngoku anoyenza, uye unqande uncame kodwa oonoteksi bangakuva. Ingena kweli cala lendlebe langasekunene liyophuma kwelinye icala. So abeva bona ngokwabo oonoteksi.

Mna ndicinga yeyona nto irayithi, yeyona nto elungileyo leyo ngoba uyayazi uba imoto izawunithatha ngeli xesha enivumelene ngayo. Izokuthatha, bazokuthatha emnyango kowenu iyokubeke emnyango emsebenzini. Okwesibini naxa ubuyayo inithatha ngexesha enanivumelene ngayo, ayinithathi eli okanye inithathe leyithi. Kodwa inithatha ngexesha iyonibeka ngexesha, futhisi ke ayilindi uba imoto igcwale okanye ingagcwali, as long as wonke umntu ekhona. So ilunge nakanjalo iluncedo kanjalo loo nto leyo ebasebenzini.

Ndicinga ukuba abantu boyika ezinto khuthwa fana nee-airplane crash. Zezona zinto ezenza abantu boyike ukugibela inqwelomoya, boyika eza nto zifana nezo nokukhrasha kwee-aeroplane. Kodwa yeyona nto erayithi elunge kakhulu ngoba ihamba ngoku ifike kwakamsinya.

Yho, okokuqala yho, ibhasi iyadinisa. Nantso into engekho mandi ngokuhamba ngebhasi, umzimba uba buhlungu wonke, ibhasi iyadinisa. Futhi noba ke kuthiwa ezi zitulo zabo ungazibeka uziajaste uzibeke emva, akulaleki kakuhle ncam ebhasini. Kakhulukazi xa uhamba ixesha elide okanye umgama omde, akulaleki ncam ebhasini, akuphumleki kakuhle ncam ebhasini. Noba senimile, nima mizuzu embalwa animi imizuzu eminintsi. Nantso eyona nto eyenza kube kungabikho mandi ukuhamba ngebhasi.